Mina into engingathi nje iyona abaluleke kakhulu, isikhathi. Isikhathi esithathayo ukuthi ifike kumamnkeli leyo mali leyo. I think, ngiyacabanga ukuthi uma ekwazi ukuthi isheshe ifike nje, nje ake ngithi nje umzekelo. Ngithumelela umama imali ekhaya namhlanje ekuseni ngo-eight, akakwazi ukuthi ayithole noma ngo-ten yabo. Ngamahora nje ambalwa akwazi ukuyithola. I think ilokho okubaluleke kakhulu kunakho konke, ukuthi nje anginankinga namaxabiso abasi-charge-ja wona, kodwa okubalulekile ukuthi ifinyelele la okumele iye khona ngesikhathi esisheshayo . Ngiyacabanga ukuthi lokho kubalulekile.

Engingamtshela khona mina uNonjabulo ukuthi angabuki kakhulu iphurayizi, acabange ukuthi angabuki kahulu ixabiso, azolikhokha nyanga zonke kulowo mshwalense. Abuke ukusizakala kwakhe ukuthi uyosizakala kanjani if esenkingeni. Ngokubuka nje ukuthi la ahlala khona iziphi iy'ngqinamba noma iy'nkinga angabhekana nazo ehamba ngemoto yakhe. Zonke lezo zinto kumele ayibheke engqondweni uma ezokhetha umshwalense. Uma esewukhethile bevumelane ngokuthi ixabiso inali azolikhokha, kodwa uyazi ukuthi yena nje inhliziyo yakhe imhlophe qwa. Uma ngoba uyazi ukuthi noma esenkingeni umshwalense uzofika umtakule.

Mina nje ngowami umbono angiboni kuyisu elihle noma uku-aplayela i-overdraft ngoba usuke ungay'cabangeli wena koda ibhenki liyajabula if u-aplayele i-overdraft ngoba vele imali yakho iyogcina iphelile, and then bona befike bezenze oMesiya. Kubengathi bayakusiza kanti abakusizi bakufaka more ey'kweletini ngoba ibhalansi yakho iba negative, futhi ukhokha ne-interest. Ku le mali le okade uyikhipha noma into okade uyikhokhela. Kuyasiza khona if ngempela uyazi imali nokukwazi ukusebenzisa isikweletu phecelezi i-credit. If ukwazi ukwenza leyo nto iyasiza lapho, but if uwumuntu nje othenga .

Into ebalulekile ukuthi nje ufunde ngabantu ozosebenza ngabo, phecelezi i-target market. Kubalulekile ukuthi ube lapha abantu bakwazi ukubona bezwe ngawe bebone ukuthi cha ngingaluthola usizo lapha. So into ebalulekile yikho ukuthi uy'makethe bakwazi ukuthi abantu bekubone. Bakwazi futhi abantu ubachazele ibhizinisi lakho ukuthi wena usebenza kanjani ngalezi zimali. Abantu-ke emva kwalokho bazokwazi ukuthi beze kuwena sebazi ukuthi bazosizakala uma beza kuwena. Kanjalo-ke futhi kuyadingeka ukuthi ube nakho ukuthi ube nabo ubuntu phakathi ngoba udila nendaba yey'mali. Indaba yemali into ebucayi kakhulu.

Amabhange ngiyacabanga ukuthi akhokhisa abantu ngoba vele afuna ukwenza inzuzo nawo. Ekugcineni kwakho konke afuna nawo ukuthi enze inzuzo aqhubeke akwazi ukuqhubeka neshishini lawo lokubolekisa ngemali nokugcina iy'mali zabantu. So, ngamanye amazwi, ukugcina kwakho imali nebhange nalo liyathola. Khona elikutholayo ngokuthi li-charge-je ama-charges lawa, uma ubuzokhipha imali uphinde futhi udiphozite. Zonke lezo zinto indlela nabo abathola ngayo imali. So, zonke lezo y'mali uma sey'hlanganisiwe, ziyahlanganiswa, y'hlanganiswe ukuthi bebuke ukuthi benze malini kulowo nyaka. Zonke lezo zinto lezo.

Into abangayenza labo bomshwalense ukuthi bezwe ukuthi yini le emenza ukuthi abe bemanqikanqika ukuthi athathe umshwalense. Bemuzwe ukuthi uthini, bezwe iy'khalo zakhe, then mase bayakwazi ukuthi yini abangayihlanganisa ukuze bekwazi ukumsiza nabo kodwa bebe bebheka ukuthi kuma-terms and conditions wabo, nokuyimigomo nemibandela yabo. Ayizukubalimaza yini yabo ngokwezimali, koda nje kubalulekile ukuthi belalele amakhasimende abo, bezwe ukuthi yini eyenza ukuthi bebe manqikanqika ukuthi bethathe umshwalense wemoto.